Ku tlakuka ka tihakelo swi va khumba hi ku va na vona va tlakuseriwa mali yo famba kumbe yo ha hakela swo famba xa siku na siku xa ku ya entirhweni ku fana ni mabazi.

Loko ti tlakukile swi hi khumba ka ku va hi heleriwa hi mali leyi a yi hi pfuna eka swin'wana swi endla leswaku hi va hi nghena eswikweletini hi nghena eka vamachonisi hi sala hi ri eswikweletini hikuva i swilo leswi endlekaka swi nga ri leswi hi nga swi kunguhata.

Leswi swi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku va nxavo wa mafurha ya ku chela ebazini ya tlakuka ya ya a henhla swinene.

Vadyuhari va kuma swihunguto swo famba swa mani na mani hikuva i vanhu lava nga kula va nga ha kotiki ku ti tirhela va ti hanyela mhaka hi mali ya mfumo a va koti ku ti tirhela kumbe ku ti endlela swa vona so swi fanerile leswaku va ya vona ya swo hakela yi yisiwa ehansi.

A ndzi ta va pfuna hi ku va pfuna ku va va xava thikithi hi ndlela ya kahle na ku va va va nga koti ku va va rhobiwa hi vanhu van'wana.

Swihunguto swa vadyuhari swi pfuna vadyuhari leswaku va tshama va tiyimela hi voxe hikuva va kota ku va va sala na mali yo karhi ya kota ku xava leswi va swi lavaka na ku swi fikelela tanihi ku vadyuhari mali leyi va yi kumaka yitsongo hikuva a va ha koti ku ti hanyisa.

Leswi leswi swi olovisa hikuva u tshama u karhi u swi tiva leswaku mali yo famba yi kona yi le khadini ku tlula ku tshama na mali yi ri exikhan'wini hikuva u nga ha yi tirhisa nkarhi wihi na wihi swi tele leswi nga endlaka leswaku munhu a tirhisa mali kambe loko mali yi ri endzeni ka khadi a wu koti ku yi tirhisa nkarhi wihi na wihi yi tirha ku famba ntsena ku ya entirhweni.

Smart card eka vukorhokeri bya mabazi i khadi leri ri hoxiwaka mali i ku va u ri tirhisa ku hakela hi rona bazi loko u ya entirhweni kumbe loko u ya a kun'wana leswi swi hambanisa ku va u va na mali hi mavoko na ku va u va na mali a ka khadini mabazi ya ximanguva lawa ya pfumelela ku va u nghena kumbe u hakela hi ku tirhisa smart card xa bazi rolero.

Ina a ndzi ta ri tirhisa hikuva ri olovisa swilo kahle u kota na ku vekisa timali kumbe u tiva matirhiselo ya wena ya timali ndzi kota ku va ndzi hakela khadi ra swo famba swa n'hweti hinkwayo ndzi swi tiva leswaku n'hweti hinkwayo xo famba xi kona ku tlula ku va ndzi khoma mali laha ndzi nga ta yi tirhisa siku rihi ni rihi.

Mintlhontlho leyi va langutanaka na yona i ku va va tsandzeka ku hakela makhadi hi nkarhi na ku va va hlwela ku hakela makhadi na ku va va hakela mali yintsongo emakhadini leswi endlaka leswaku khadi ri hansi ri heleriwa hi mali ya swo famba n'hweti yi nga se hela.

A ndzi ta swi khoma hi ku miyela na ku va ndzi langutisana na ntirho wa mina ta tanihi muchayeri hikuva ku va ndzi ya hi vakhandziyi swi nga ha ndzi nghenisa ekhombyeni.

Leswi swi na nkoka swinene hikuva muchayeri wa mabazi i munhu loyi a khandziyisaka vanhu vo tala endzeni ka bazi laha loko o khomiwa hi vurhongo a ri ku chayeleni ku nga lahleka ka vutomi bya vanhu vo tala so leswi swi kahle leswaku muchayeri wa bazi a kuma ku wisa ko enela leswaku a tirha ntirho wa yena a ri na matimba.

Ndzi vona swi faneriwile leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo hakela ya ku khandziya mabazi lembe na lembe hikuva nxavo wa mafurha na wona wu va lowu tlakukaka lembe na lembe leswi swi endla leswaku va ma vinyi va mabazi va kota ku kuma mbuyelo eka bindzu ra vona.

Ndzi vona swi ri kahle leswaku vana ku va vona va endlaka ntirho lowu leswi swi phela swi va dyondzo eka vona va tiva mahundzelo ma timovha swi phela swi va dyondzo ni le ka vanakuloni ku va va tiva milawu ya le mapatwini va ha ri vatsongo ku kondza va za va kula va swi tiva nkarhi wo hundza movha va tiva na ku kota ku halahala va nga se tlula patu na tindlela tin'wani na tin'wani .

Ku va ndzi yiveriwa xikanyakanya xa mina lexi a ndzi endla vutiolori hi xona lexi ndzi nga xi endlaka i ku hatla ndzi pfumela eka va nawu kumbe emaphoriseni ku va ndzi ya pfula nandzu wa ku va ndzi yiveriwile xikanyakanya maphorisa ma ta kota ku va ma swi tiva leswaku ku na nandzu na ku kota ku va va lavisisa ku va va kuma munhu loyi a nga yiva xikanyakanya .

Ku famba hi milenge ekusuhi na patu u nga endla leswaku u famba u ri karhi u xiyaxiya leswaku u famba u hlayisekile. U nga fambi hi laha timovha ti taka hi le ndzhaku hi kona u famba hi laha timovha ta le mahlweni u ti vonaka ti ri karhi tita hileswaku u laha movha yi taka wena u fambela kona ku kota ku va na movha leyi taka ku tlula ku fambela eka tlhelo leri timovha u nga ti voneki ti taka hi le ndzhaku ka wena leswi swi vanga khombo hi ku a wu nge koti na ku vona ku va movha yi jika hi le ndzhaku ka wena kumbe hi le kusuhi na wena kumbe yi yima kusuhi na wena laha wena u fambelaka kona.

Ni nga tirhisa xo famba xa bazi ra Intercape hikuva bazi ra Intercape u kota ku va u endla leswiya va swi vitanaka ku ku buka kumbe ku tsarisa. Loko u tsarisa swi endla leswaku mali ya wena yi chipa kumbe yi va yi le hansi swinene eku hakeleni ka wena.

Khensani lexi u nga xi endlaka leswaku n'wana wa wena a fika a hlayisekile n'wi khomisa mali ya ku ku va a kota ku hakela bazi yo ringanela na mali ya ntsengo lowu u vonaka u fanerile ku va a fika a xava swakudya leswi a nga dyaka leswi a nga tshuka a swi navelaka laha patwini na mali leyi a nga ta yi tirhisa ya ku va a teka xo famba xin'wana lexi nga ta n'wi fikisa laha a yaka kona kumbe e endlwini kumbe eka ndhawu ya le kusuhi ku loko se a chikile ebazini.

Ku va u xava thikithi ra bazi hi inthanete mi nghena eka inthanete mi tsala vito ra bazi leri mi ri lavaka ri ta humesa vito ra bazi na ku va u xava thikithi ivi mi nghena eka leswi xi nga ta va xi vurile ku xava thikithi ivi mi tlangisa loko mi tlangisile mi ta hakela ivi mi hakela ivi mi kuma thikithi ra n'wina hi ndlela yo fana na SMS kumbe email.

Ku famba hi bazi navusiku a swi hlayisekanga ku fana na tinghozi to fana na ku va ku va ku ri na swilo emapatwini a swi olovanga ku swi vona eka muchayeri. Ku va muchayeri a etlela hikuva loko ri perile mu miri wa munhu wu va u karhi u lavaku ku wisa. Ku va munhu a muchayeri a tlunyiwa hi tilayiti ta timovha leswi endlaka nghozi swi tele na swin'wana na swin'wana na ku va vanhu va hlangana na makhamba epatwini.